Go ya ka nna lekgetlho la ntlha le ke pagamang sefofaneng ne se sa fofe sefofane. Ke leeto le gore ne tserwe go tloga fa sekolong go ya go ya ko airport ya rona e le gore e tumile thata sefofane ke selo se e le goreng ga o e bona kwa godimo o bona o kare ke selo se se nnyane e fela ge e lefatshe fa o bona ka matlho o pagamang for yona wa bona gore selo se ke selo se segolo se e le gore se tlhoka lebala.

Nna toro ya ka ke go pagama sefofane ke ipone ke lefelong le ba le bitsang Zanzibar kgotsa go ya Mozambique go bona mawatle a ko ntle a e le gore ga ise ke wa bone sefofane ke rata go nka pagama sefofane se e leng gore ba e bitsa first class se se go e le gore ge ke re ke kopa go nwa eng-eng ba kgone go ntlisetsa ke'ore ke toro ya me.

Ka se o ka se dirang ge o batla go ya ka nageng e nngwe go tshwana le bo-Nigeria tlamehile o o tshwanetse gore o kry-e passport ke pampiri e le goreng e a bontsha gore wena o batla go ya go lefatsheng le lengwe gape-gape o kry-e le pampiri e e leng gore ya bontsha gore o nna lebaka le le kanang kanang gore o ile fo nageng eo gape-gape le tsenngwe ke gore o kry-e ticket-e ya sefofane seo and ge e le gore o gape-gape ge e le gore o ya Nigeria Lagos reka ticket-e ya go ya go kwala Nigeria Lagos.

Mo toropong ke nnang fo yona dibese ke rata gore madi a o a patelang gore o kgone go go berekisa dibese ke a mannye fela se ke sa se rateng ke gore gantsi bakgweetsi ba di-taxi ga ba rate go berekisana le batho ba dibese, dibese lebaka le le ntsi dibese ga di fitlhe mo o nnang fo teng ka lebaka la gore ba tshaba batho ba ditekisi.

Dikarata tseo tse botlhale di thusitse tsona ka gonne batho go na jaanong ga ba sa kgona go itirela dikarata tsa bona ntho e e bidiwa duplicate ga ba sa kgone go dira jalo. Mathata a mantsi a re kopanang le o nako goreng karata e a kgona gore e felelwe ke nako ke raya gore ba e bitsang e expire-re ko batho ba bagolo ke bone ba go dirisa dibese ba bone karata eo ba re ba e dirisa e be e le goreng expire-rile e feleletse ke nako. Ke ona mathata e le goreng ga tlhakanang le batho gantsi and batho ba bantsi, dibese gone jaanong ga ba dirise dikarata ka gonne ga ba namele dibese mo nakong e ntsi, dibese ba di tlhoka ge ba ya bo motseselegae so gore ba kgone go dira eng? Ba kgone go fitlha le gore ba rwalela le morwalo ya bone sentle.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi o siameng wa bese ke gore a kgone go rata batho a be le di-people skills gape-gape a kgone go dumedisa le gore gape-gape a kgone le go ga kgweetsa moo a seke a nwa bojalwa, a seke a tla tirong a nole bojalwa le go apara sentle go bontsha gore o itumeletse go tla tirong le batho ba thoma go rata go namela bese e kgweetsang ke wena.

Dikotsi tse di leng teng ke gore tse di diragalang ke gore batho ge ba le mo strike-eng ba thoma go fisa dilo dinamelwa e ba gobatsa le batho ba e le goreng ba kgweetsa di-taxi, ba kgweetsa dibese ka gonne gantsi batho ba di-taxi ke bona ba thoma go ba lwesa le batho ba ba kgweetsang dibese ka gonne batho ba tshabela ko dibeseng ka gore ticket-e ya bese o kgona go e reka ka maemo a leng fatshe go feta ge o patela e ya thekisi.